Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va famba navusiku va fanekele ku siya swilo swa vona swa nkoka ku fana na makhadi timali na tifoni leswaku va ta hlayiseka naswona va nga ringeta ku famba va khome paper spray makwala na for ku dya sirhelela.

Hikuva vanhu vo tala lava va tirhisaka etibazi loko n'hweti yi hela kumbe lembe ri hela va tlhelela emakaya van'wani va vhaka van'wani va ya etindhawini to ya wisa.

I ku va loko ku fika ti taxi minkarhi yin'wanyana ti tala vona va nga kumanga endhawu yo tshama va fanekele ku yimela leyi landzelaka minkarhi yin'wani ngopfungopfu ematikoxikaya taxi ta ka one kan'we ndzhaku ka awara kan'we ndzhaku ka awara swa tika swinene ku va munhu a loko ngopfungopfu loko munhu a va a jahile u kuma leswaku taxi na yona yi tele vanhu.

Xiporo xi nga a xi hlanganahlangana ni timovha to tala ku famba xitimela xin'we hi nkarhi naswona xihahampfhuka xa tlukwa tlukwisa ku ya le henhla naswona xa durha emagondzweni ha kona ka durha naswona swi teka nkarhi petiroli ya durha.

Vadyuhari etindhawini ta le makaya va langutana na xiyimo xa leswaka etitliliniki na le swibedhlele ekule va fanekele ku tirhisa ti taxi na tona na ti taxi ti fika se ku ri khale va lo yima ende vadyuhari va na nkingha ya ya milenge ku yima ngopfu.

Va hakelela leswaku magondzo lawa va ma tirhisaka ku famba hi wona ma ta kota ku lunghisiwa na ku kota ku tiva loko va lava a hi ngo movha liya yivile kumbe xin'wanyana va kota ku hatla va yi landzelela ku ri nkarhi wa so endlile kwini hi nkarhi wa so endlile kwini.

Ndzi nga ndzi nga ndzi nga famba ndzi fakile ema earphone ndzi ndzi languta a ti-movie efonini kumbe ka laptop eka khompyuta ya mina.

Mbuyelo wa swona hileswaku u ta kota ku vona swiharhi swo hambanahambana u ya na le tindhawini ya vona laha swi tshamaka kona loko u ri na nkateko u na vona na leswi dyaka swona u nga va na nkateko wo vona na ti-big five animals.

Mali ya ti toll gate yi tirhisiwa i ku aka xikontiri ku lunghisa magondzo xikan'we na ku pfula i mitirho ya vanhu lava va tirhaka toll gate ya pfalelekile opportunity mitirho.

Ndzi nga kombela munhu loyi ndzi nga tshama etlhelo ka yona wa leswaku ndzi kombela a ndzi hakelela ndzi ta n'wi hakela loko ndzi fika laha ndzi yaka kona ndzi kota ku humesa mali hi kumbe ku byala muchayeri leswaku a nga khoma efonini ya mina loko mina ndza ha ya ndzi ya khipha mali yo khandziya hikuva a ndzi na yona.

A ndzi ta zama ku a ndzi ta ringeta ku tisa tibazi to tala leswaku vanhu va to khandziya va pumbeka ku e kutani ndzi enda na tithekisi leti nga ta pfuneta na tibazi loko tibazi ti nga ringanelanga.

Ndzi tshame ndzi va na ntokoto wo biha swinene na muchayeri wa thekisi hikuva a ndzi tshamile eka xitulu xo sungula kambe loko ku fika vanhu van'wana ni driver muchayeri u ndzi dzirile ku ndzi ya tshama endzhaku kutani ndzi ya la hikuva loko ndzi tshame ndzhaku switulu swa le ndzhaku swa ndzimana kutani u sungula ku holova na driver.

Swihahampfhuka va swi vekela nkarhi wo suka leswaku swi nga chayisana ehenhla ku nga ehenhla a ku na ndlela yo fana na na kona la hansi eka mabindzu mali yo tala yo nghena eka swihahampfhuka swa durha naswona swi ya ematikweni yo hambanahambana so swi nghenisa mali yo tala.

Laha ndzi tshamaka kona i transnet na na sporret.

U nga tshama u hlayisekile i ku langutisa xixima xinene ximatsi u langutisa xinene kutani u tsemakanya vanhu.

Vupfuya vupfhumba bya le madorobeni ya Afrika-Dzonga byi nyika ntokoto wo hi.

Mina a ndzi ta tsala a ndzi ta nyika muchayeri thikithi hikuva ku tata e thekisi ku tlula nhlayo leyi ya vanhu leyi faneleke a swi le nawini naswona swi na vunghozi swinene.

Switimela switimela i ndlela leyi yi hlayisekile hikuva a swi talelangi hi vunghozi ku a swi talanga ku vanga ku xitimela xi chayisile kumbe xi xitimela xi wile naswona a laha xi fambaka kona a ku talanga ku fana ni timovha timovha loko ti famba endleleni ti va ti tele ku chayisana ku le henhla xitimela xi famba hi nawu.

Recording then ku ndlandlamuxa vutleketli bya mani na mani.

Va languta ndzi nga va adhivayisa leswaku va languta matimu ya xikanyakanya va ti vonela ka mixavo ya le hansi va vika migingiriko leyi ka le.

Ku ya hi mavonelo ya mina vachayeri va mathekisi a va nonohi naswona va xixima swinene hikuva va kota ku va loko ku ta vanhu vo dyuhala va va tlakulela mindzwalo ya vona loko u va u xoteriwa hi mali va kota ku famba na wena hambi u xoteriwa kumbe u ri na tinkingha to karhi ku fana na ti-rank letikulu to fana na vo johannesburg wa kota ku va va khome nkunzi u nga a ri na nchumu mara u kota ku ya fika kaya hikwalaho ka vo ma ka vona vachayeri va mathekisi hi vonelo ra mina vachayeri va mathekisi a va nonohi naswona va xixima swinene.

Swipfuno swo famba hi bazi mpfhuka wo leha i ku va ndzi hlayisekile swinene tibazi tin'wani wa kota ku etlela ka tona i nga switulu swa kona i kahle a swi tiyelangi ku biha ko famba hi bazi hi mpfhuka wo leha i ku u kuma nghozi ku karhala hikuva a wu etleli kahle a wu etlela ku fana na loko u tlele andlwini na ndlala u tirhisa mali yo tala hikuva ndlela wu lehile u fanekele u xava swakudya swo tala.

Ku tlakuka ka tihakelo swi nga ha khumba swinene vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi ngopfungopfu lava humaka eka miganga leyi holaka mali ya le hansi. Hi tindlela leti landzelaka, ku engeteleka ka ndzhwalo wa timali, ku cinca ka tindlela tin'wana, ku pfuxetiwa ka vakhandziyi na ku khumbeka eka vafambi lava holaka mali ya le hansi.

Loko mali ya mabazi yi tlakuka hi xitshuketa edorobeni ra ka hina swi nga ndzi khumba ni ndyangu wa mina hi tindlela to hambana, ku fana na ku engeteleka ka tihakelo, ku tlakuka ka tihakelo swi ta vula leswaku mali yo tala yi tirhisiwa eka swo famba leswi nga ta ha leswi nga ta hi karhata mpimanyeto wa hina. vutleketli byin'wana hi nga ha languta tindlela tin'wani ta vutleketli to fana na ku famba hi movha, ku khandziya swikanyakanya kumbe ku famba hi milenge ku ya hi mpfhuka na ku koteka. Reduced emergencies, ku khumbeka eka xiyimo xa siku na siku, ku nonoka ka swa timali ka mindyangu leyi holaka mali ya le hansi.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka hi leti landzelaka, va engetela i ku engeteleka ka tihakelo ta matirhelo inflation, ku hungutiwa ka tinhlayo ta vakhandziyi, tipholisi ta mfumo na mali, ku herisiwa ka milawu, ku tlhela ka nkarhi eka ku tlakuka ka tihakelo.

Hakunene ndzi ta anakanya hi ku pfuna mudyondzi wa mudende loyi a nga swi kotiki ku xava thikithi ra bazi, hi lexi xivangelo xa kona, ntwelavusiwana, ku vona munhu loyi a pfumalaka ngopfungopfu mudyondzisi wa mudende swi nga pfuxa mintlhaveko swi nga pfuxa mintlhaveko ya ntwelavusiwana na musa. Nseketelo wa vaaki ku pfuna munhu loyi a pfumalaka swi nga tiyisisa vuxaka bya vaaki na ku tlakusa ku titwa ka vutihlamuleri bya vaaki, mpfuno lowu tirhaka ku xava ku xava thikithi ra bazi ra mudende ra loyi a pfumalaka swi nga va swi nga va ndlela leyi tirhaka yo endla nkucetelo lowunene eka siku ra vona.

swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna vadyuhari ku tshama va tiyimela hi voxe hi tindlela to hambana to fana no, ku engeteleka ka ku fambafamba ku fikelela swilo swa nkoka, ku nghenelela eka vanhu, mpfuno wa swa timali.

Ku hlwela ka xihahampfuka ku nga humelela hikwalaho ka swivangelo swo hambana ku katsa swiyimo swa maxelo ku tala ka eswihahampfhuka swiphiqo swa xithekiniki mpimelo wa swa vuhlayiseki mintlhlothlo ya matirhelo matirhelo ya rivala ra swihahampfuka ku hlwela ka vatirhi ku fika ka swihahampfhuka endzhaku ka nkarhi ku layicha mindzhwalo computer glitches.

Ku tlakuka ka tihakelo ku nga va mhaka leyi ra ra naswona loko swi fanerile leswaku vakhandziyi va langutana naswona lembe na lembe swi titshege hi swilo swo hambanahambana hi leti tinhla tin'wani leti u faneleke u ti kambisisa ku tlakuka loku seketeriweke eka inflation tihakelo ta matirhelo ti-model-lo ta mali swihunguto na swipfuno minjhekanjhekisano yo seketela na ku kaneta ku tlakuka ka tihakelo ta lembe na lembe swihakelo swa.

Ku va vana va xikolo va kongomisa vanakulombye exikolo eka tindlela to tsemakanya swi nga va mhaka leri ra rhanganeke hi leti tinhla tin'wana leti faneleke u ti kambisisa mimbuyelo ya vuhlayiseki vana lava kongomisaka vana va nga pfuneta ku tiyisisa leswaku tintangha ta vona ti landzelela milawu ya vuhlayiseki na ku tsemakanya magondzo hi ku hlayiseka vuswikoti bya vurhangeri ku nghenelela ka va ka vaaki hambiswiritano ku tlhela ku va ni swilo leswi nga ha karhataka makhombo ya vuhlayiseki vutihlamuleri vulawuri bya vanhu lavakulu varindzi va ku tsemakanya lavakulu va nga ha hluvisiwa ku antswa ku khoma swiyimo leswi nga languteriwangiki na ku nyika vulawuri lebyi tirhaka swinene.

Loko xikanyakanya xa mina xo yiviwa loko ndzi ri karhi ndzi endla vutiolori kumbe ndzi wisa a ndzi ta teka magoza lama landzelaka a ndzi ta vika ku yiva ndzi tihlanganisa na maphorisa ndzi tivisa muendli kumbe muxavisi wa xikanyakanya post on social media and local last and form groups cheka with local shop keep the bikes a ndzi ta tshama ndzi ve ke tihlo eka xikanyakanya lexi nga endhawini yoleyo ndzi vutisa vanhu loko va xi vonile.

Leswaku ku famba ekusuhi na patu swi hlayiseki xi ya switsundzuxo leswi landzelaka tshama u xalamukile ti va ndhawu leyi u ya nga eka yona ku katsa na timovha swikanyakanya na makhombo man'wana lama nga vaka kona tirhisa tindlela leti vekiweke to tsemakanya endla ku langutana na vachayeri hi mahlo ambala swiambalo leswi vonakaka papalata swilo leswi kavanyetaka famba u langutane na timovha ti vonela eka ku hlangana ka tindlela tirhisa mabuloho kumbe tithanele ta vafambi hi milenge landzelela milawu ya le magondzweni na swikombiso naswona ti va milawu ya vafambi hi milenge endhawini ya ka n'wina.

Ku pimanisa mimpimanyeto wa ku tirhisa mabazi ya Intercape Buscor na My Boet kusuka eMpumalanga ku ya eGauteng a hi ta hambanisa vuxokoxoko lebyi nga kona bazi ra Intercape ntsengo thikithi ro chipa ri durha laha minxavo hi sukelaka eka seventeen dollar ku ya eka twenty dollar ku ya hi siku na nkarhi wa riendzo nkarhi riendzo ri famba kwalomu ka three tiawara na five wa timinete ta tibazi ra Buscor rona ri famba minxavo yo hambana ku ya hi ndlela na vuxaka wa mathikithi swikombiso thikithi ra ra navusiku kusuka hi five.